Di ba ama thata gonne, go le gantsi rona re berekela dilo, ebile magodu one fa a fitlha, a di tsaya mahala. Ka moo, economy ya rona e ya wa, o ipulela kgwebo, o batla go itirela letseno, motho o tswa ko a tswang ko teng, a tla go senyetsa ka bomu.

Rona ka mo setsong sa rona, re ja mogodu, mmidi, dinawa. Mme ke itse go di apaya tse tsotlhe, gonne ke dijo tse di re godisitseng go tloga bonnyaneng.

Ke mogodu ka gonne, dijo tse di apewang ka bonakonako e nngwe, di tletse mafura thata, mme seo se tsenya malwetse, a ke bo pelo. Pelo e kgona go lwala, gonne dijo tseno di tletse mafura thata. Le mala, o kgona go berekegwa mala, gonne ga o itse gore dijo tse a di botswile kana di tshetswe sengwe mo teng, gore di butswe ka bonako.

Fa o tshela kwa ditoropong, ga se gantsi o ka rutiwa ka bolemirui ka gonne, botshelo kwa ditoropo ga bo tshwana le jwa magae. Mme seno, se ka dira gore motho a latlhegelwe ke menyetla e le mentsi, ya go nna molemirui.

O tshwanetse go bua le magosi pele, ba go batlele lefelo le le siameng, ba shebe gore a o na le pampiri tse di siameng tsa gore o ka dira jalo, ka bana ba bone, o kope batsadi tetla.

Ke go bolawa ka gonne, mo malatsing a segompieno, dikebekwa di tseela motho se a nang le sone, di mmolaye. Mme seo, se botlhoko thata ebile se se bosisi.

Go tshwanetse go apara setso, ka gonne magosi a tlabe a le teng, ke go ipela le go rata go tlotlomatsa ka mokgwa o leng ka teng, gore o mang, o tswa kae, o ya kae. Moaparo wa gago o a bolela, mme ka seo, o tshwanetse go nna o itumetse, o ipeetse sehuba ka ngwao ya gago.

O tshwanetse go itse gore fa o le motho mo botshelong, o tshwanetse go tlhompha ngwao ka gonne, dilo dingwe, ga nke di boiwa thata, gantsi yang fa go na le kopano ya magosi. Ga e se gantsi o ka fitlhela batho botlhe ba memilwe, go tshwara kopano pele le magosi, kopano nngwe e tla tshwarwa morago le morafe.

Ee, gonne meaparo e le bantsi ya Setswana ke diope le dikete tseo, mme ka nako tse dingwe fa go di tsididi kgotsa maruru, batho ba bomme, ke bone ba ratang go itšhopa kgotsa go ithata ka ditoulo, mo mathekeng, gore ba seke ba sitwa. Go tshwanetse motho a apare bothito go utlwala, o gotse molelo, re batho le molelo wa kwa dikeremeng.

Seno se thusa motho go nna molalalaotswe, go itlhompha, le go tlhompha ba botlhe ba ba leng gaufi le ene. O seke wa tsena mo mathateng ka dilo tse ne o sa tshwanela go di dira, o tlhomphe molao wa ngwao ya gago, o rute bana, bašwa, gore go dirwa jang ga go diriwe jang.

Go le gantsi jang ko ditoropong, mapodisi a botlhokwa thata ka gonne, batho ba le bantsi ba tletse kwa teng, ba batla mesebetsi, mmereko. Mme seo, mapodisa a kgona go thibela botsotsi, kgotsa dirukutlhi tse di etseng kwa ditoropong go senyetsa batho fela, tsona di sa batle tiro.

Ke lekatane, lekatane ga le monate. Go ya ka nna, ga la tshwanwa gore nka be le jewa.

Ke ubuntu, ke botho. Ke ka mokgwa o re tshwarang batho ka teng, ka tlhompo, lorato. Re tlhompa batho, ga gona motho o re mo nyatsang, ga re kgetholole, re amogela baeng ba rona ka lorato, re ba bulela ditsela, re ba bontsha tse tsotlhe tse re batlang gore ba ithute ka tsone.

Go rotloetsa bana ba basetsana gore ba se ime pele ga nako, ba tsene sekolo pele, ba fetse dithuto tsa bona, ba kgone go nna le metse, ba iperekele, ba seka ba ya le dilo tsa lefatshe, ba nwa nnotagi, ba dirisa diokobatsi kana diritibatsi.

Go thata ka gonne, ga gona ko ka sielang kwa teng, ba go tsenya mo di-lock-ong, ba batla go keteka, ba go ketekela dilo tsa gago. Mme ka moo, o tshwanetse go ba naya fela, o tswe mo go o bona, gore ba seke ba go bolaya, gonne fa o ka nna ntse o ba rerisa ba ka go bolaya ka dikgoka.

Ko ditoropong gore motho a rulaganye madi, ke fela fa o na le tiro, o tsogelela letsatsi le letsatsi, o batla ditiro. Gore o fokotse ditshenyegelo, ke go nna le tshireletso e e siameng, mo go nna mo go sireletsegileng teng.